Ndi nga dzula fhasi na khonani yanga, nda mu ṱalutshedza uri nṋe a thi nayo miṅwenda, uri kharali a na miṅwe miṅwenda vho. Ndi khou humbela a khadzime.

Zwine zwa ambariwa nga vhathu vha tshinnani, ndi masheḓo. Masheḓo one hu vha ho shumisiwa lukanda lwa kholomo.

Hu vha hu tshi khou pfi, a ambare miṅwenda kana misisi, kana a ambare nga nḓila ine vhathu vha sialala ḽawe, vha ambarisa ngayo.

Kha vhupo ha hashu muthu wa munna, u ṱaluswa o ambara zwiambaro zwingaho marukhu.

Ndeme ya uri vhathu vha ambare malinga na malungu a sialala, ndi ya uri vhaṅwe vhathu kana vhathu vha dziṅwe tshaka, vha kone u ḓivha uri a vho vhathu vha bva kha tshaka ḓe. Nahone, dzi fhio?

Uya nga ha Tshivenḓa, muthu ane a vha mufumakadzi u tea u ambara miṅwenda. A dovha hafhu a ambara misisi, tshihulusa u tea u ambara zwiambaro zwine zwa thivha muvhili wawe. Zwi si vhe zwi pfufhi, fhedzi zwi vhe zwilapfu.

Ee, nyambaro ya sheḓo i na zwine ya amba, kha vhana vha vhasidzana. Musi nwananyana wa musidzana, o ambara sheḓo, zwi amba uri houḽa ṅwana u kha ḓi vha khomba.

Ku ambarele kwa muthu ku na zwine zwa amba zwone.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi nga uri ano maḓuvha, ho no ḓala milandu midzhi ya u tzhipiwa ha vhasadzi.

Vhathu vhanzhi musi vha tshi vhona muthu o ambara zwiambaro zwi no sia muvhili nnḓa, vha a sinyalala. Nahone vha mu dzhia sa muthu a ne, a vha a tshi khou rengisa muvhili. Nga uri u vha o sia muvhili wawe nnḓa, a khou ṱana.

Ndi nga mu eletshedza uri u ambara zwiambaro zwa u sia muvhili nnḓa, a si zwithu zwavhuḓi, nga uri zwi na masiandoitwa mavhi. Hone kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo zwino.

Zwiambaro zwine nṋe nda zwi funesa, ndi dzi rokho. Nda dovha hafhu nda funa dzi jump suit. Mivhala ine nda i funa ya i zwo zwiambaro, ndi mutshena, na mivhala midala, na mivhala mitswu.

Nyambaro i fhambana vhukati ha munna na mufumakadzi. Sialala ḽi lavhelela uri muthu wa munna huvhe ene a yeṱhe ane a ambara vhurukhu. Fhedzi wa mufumakadzi a ambare zwikete na dzi rokho fhedzi.

U itela u vhulunga mvelele yashu uri i sa hangwiwe. Ndi vhona zwi khwiṋe uri vhana vhaṱuku vha funḓedziwe zwikoloni. Vha funḓedziwe nga ha mvelele dzavho, nga uri ha ano maḓuvha, vhana vha tshikolo a vha tsha funzwa nga mvelele dzavho. Fhedzi, vho funziwa nga zwithu zwa tshikhuwa zwa ano maḓuvha.

Ee, ndi vhona a na ngudo, nga uri a a funḓedza vhathu vhanzhi nga ha Tshivenḓa.

Dziṅwe dza nyimbo dza sialala dzine dza lidzwa. Ndi nyimbo dza tshikona, nyimbo dza tshikona ndi nyimbo dze riṋe musi ri tshe vhaṱuku, ra vha ri tshi lidza dzone, ri tshi tshina tshikona. Nahone, dzi khumbudza vhubvo hanga.

Nḓila ine nṋe nda i tevhedza musi ndi tshi ṱoḓa u bika tshidzimba tshanga. Ndi thoma nga u dzhia ṋawa, nda dzi lovhea maḓini, musi ndi tshi fhedza u dzhia hedziḽa ṋawa, ndi tshi fhedza u dzi lovhea maḓini. Nda dzi ntsha, nda ya nda dzi panga bodoni, nda shela maṅwe maḓi maswa, nda dzi bika. U swikela hedziḽa ṋawa dzi tshi vhibva, musi hedzila ṋawa dzo no fhedza u vhibva. Nda mbo ḓi dzhia nda vhea bodo yanga ya tshiḓammba, nda i lindela ya vhibva hetshiḽa tshiḓammba, tshi tshi vhibva nga u to ralo. Nda ya nda ṱanganisa hedziḽa ṋawa na tshiḓammba. Ndi tshi ṱanganisa ṋawa na tshiḓammba, nda zwi shela na sobo, zwa kona uri zwi vhibve.

Zwina vhundeme vhuhulwane vhukuma, u pfumbudza mirafho miṱuku na i ḓaho, ndeme ya u kona u bika zwiḽiwa zwa sialala.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa ndi tshidzimba na mashonzha, nga uri ndi zwone zwithu zwine zwa ḓifhela nga maanḓa. Nahone, zwo leluwa musi u tshi zwi bika.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nṋe nda zwi ḓivha, ndi tshidzimba ndi muroho wa delele. Ndi muroho wa mukusule, ndi mashonzha na vhuswa ha mavhele. Nahone zwoṱhe hezwo zwiḽiwa, ndi a kona u zwi bika. Zwa dovha hafhu zwa vha zwiḽiwa zwo leluwaho nga maanḓa u zwi bika.

Maitele ane a tea u tevhedzwa, musi hu khou bika, hu khou bikiwa dovhi. Ndi uri ḽi tea u ṱanzwiwa musi ḽi saathu u bikiwa, ḽa kona u bikiwa. Dovhi ḽi tea u vheiwa nga ngomu fridzhini, uri ḽi si tshinyale.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funesa, zwa sialala ndi tshidzimba na mashonzha. I zwi zwiḽiwa ndi zwi funesa nga uri, zwi a ḓifhesa. Nahone, zwo leluwa uri u zwi bike.

Tshidzimba musi u tshi tshi bika, u thoma nga u lovhela ṋawa. U tshi fhedza u lovhela hedzila ṋawa wa kona u dzi ntsha wa dzi panga bodoni, wa shela maḓi maswa. Wa thoma nga u bika hedziḽa ṋawa u swikela dzi tshi vhibva, nga uri kharali wa nga bika ṋawa na tshiḓammba khathihi, tshiḓammba tshi nga ḓo vhibva, ṋawa dzi si vhibve. Zwa sia uri tshidzimba tshi si tsha ḓifha, ndi ngazwo u tshi tea u thoma wa bika ṋawa dza vhibva. Wa kona uri u tshi vho bika tshiḓammba, wa panga hedziḽa ṋawa nga ngomu. Tshiḓammba hetshiḽa tshi ḓo ri tshi tshivhibva na ṋawa dza vha dzo vhibva. U tshi fhedza hafhu u bika, zwi tshi fhedza u vhibva wa shela na ku sobo, zwa kona u ita.

Maitele ane a tevhedzwa musi ha hashu hu tshi bikiwa mukusule, ndi a uri hu thoma ha bikiwa muroho. Houḽa muroho u ḓo ri wono vhibva, wa ntshiwa tshi bodoni, wa aneliwa kha zenge nnḓa ḓuvhani. Houḽa muroho u ḓo ri u tshi oma wa ita mukusule, wa kona u anululiwa wa ḽiwa,

Ee, ndi vhona zwo tea uri musi hu tshi itiwa vhuṱambo ha sialala, hu shumisiwe zwiḽiwa zwa sialala fhedzi. Nga uri zwi vha zwi u ṱhonifha sialala ḽashu.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano kha mvelele yanga i, ndi miṅwenda ndi misisi. Hezwo zwiambaro zwi sumbedza ṱhonifho.

Ndi ḓi pfa ndo takala vhukuma, hone ndi pfa ndo hulisea nga uri ndi pfa ndi kho u ḓi khoḓa nga sialala langa.

Ee, ndi vhona zwi kha ḓivha zwa ndeme.

Malabi a ne a takalelwa i, ndi a ṅwenda nga uri ndi one o nakesaho nga maanḓa.

Vhulungu ndi vhone vhu no nakisa kana u khavhisa zwiambaro zwa sialala.

Ee, vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho nga uri vhanna i, a vho ngo tendelwa u ambara miṅwenda kana misisi, vha tea u ambara marukhu, ngeno vhasadzi vha so ngo tendelwa u ambara marukhu.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala tsha zwi amba i, ndi tsha uri ndi muvenḓa bve mubikwa na ibve, ibve ḽa vhibva muvenḓa a sala.

Zwiambaro zwa sialala i zwi fhiriselwa kha vhana vhaṱuku, kharali inwi muhulwane tshiambaro tshaṋu tshi si tsha ni lingana hu na ṅwana a ne a kho u tevhela inwi nga murahu zwi tshi mu lingana i, ni mbo ḓi zwi ṋea houḽa muṅwe ṅwana muṱuku uri a zwi ambare na uri a si hangwe sialala ḽawe.

Tshifhinga tshe nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓi kukumusa i ndi tshifhinga tsha ṅwaha wo fhelaho nga ṅwedzi wa heritage kana ṅwedzi wa sialala, nga uri nga hetsho tshifhinga fhethu he nda vha ndi hone ndi ḓoroboni he vhaṅwe vha vhathu kana vhathu vhanzhi vha si vhavenḓa, ngoho nda wana nṋe Tshivenḓa tshanga tsho naka vhukuma.

Fesheni ya shango ḽoṱhe i yo ita uri vhathu vha hune nda dzula hone vha mbo ḓi edzisela maambarele a tshi zwino, vha hangwa masialala avho kana vhubvo havho.

Ee, vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhira zwiambaro zwa sialala nga uri vha vhona u nga ri zwiambaro zwa musalauno ndi zwone zwo ṋakesaho u fhira hezwiḽa zwavho zwa sialala.

Zwiambaro zwa sialala i zwo mbo ḓi itiwa nga nḓila ya musalauno u fana na miṅwenda, ho mbo ḓi itiwa zwikipa zwa miṅwenda zwine zwa vha zwithu zwa musalauno.

Zwi ṱuṱuwedza vhathu uri vha thome u ambara zwiambaro zwa musalauno nga uri kharali ha vha vhaḓivhalea vha tshi ambara zwithu zwa fesheni ya ano maḓuvha i, havhaḽa vhaṅwe vhathu vha mbo ḓi edzisela zwezwo.

Ndi vhona zwi si thaidzo nga uri u vha o ambara sialala ḽawe fhedzi u vha o ḽi tanganisa na zwa musalauno zwine zwa vha zwi so ngo khakhea.

Ee, tsumbo yazwo i ndi dzirokho haano maḓuvha i ho no itiwa dzirokho dza miṅwenda na dzirokho dza misisi. Dzirokho hedzinoni i ho shumisiwa dzi phetheni dza miṅwenda na mivhala ya miṅwenda, ha ya ha itiwa rokho, fhedzi labi ḽivha ḽi sa ḽi ḽi si ḽa miṅwenda.

Kha wardrobe yanga ya ho ḓalesa zwiambaro zwa mvelele u fhirisa zwa musalauno.

Vha ṱuṱuwedzi vha fesheni vha nṱuṱuwedza uri ndi litshe zwiambaro zwanga zwa mvelele i ndi ambare zwa musalauno, nga uri haano maḓuvha muṅwe na muṅwe u vhona zwa musalauno zwi zwone zwo nakesaho.

Fesheni ya musalauno i i phumula mvelele.

Ya fesheni i ne ya kho u takalelwa vhukuma i zwino kha tshitshavha tsha hashu i, ndi dzi shothi hedziḽa dzi ne dza sia zwirumbi nnḓa khathihi na dzi crop top na zwikete zwipfufhi.

Ndi pfa zwi sa mpfari zwavhuḓi nga uri vhathu vhanzhi vha kho u hangwa vhubvo havho kana vha dovha hafhu vha hangwa zwiambaro zwa mvelele yavho.

Ndi farelela kha tshitaila tshanga tsha muthu nga eṱhe.

Mivhala i ne ya kho u ḓivhea zwino i ndi mivhala mitshena, mivhala ya khakhi na mivhala midala.

Ndi YouTube, Instagram, TikTok, Whatsapp, Pinterest.

Ee, nga uri vhathu vhanzhi vha kho u zwi takalela.

Ndi vhona mushumo wa khotsi muṱani u mushumo wa u ṱhogomela muṱa, na u maker sure uri muṱa wa we wo tsireledzeya.

Ndi vhona unga mushumo wa mme muṱani ndi wo bika, wo clean, wo kuvha, na wo ṱhogomela vhana ngauri ro hula hu tshipfhi mme ndi wo ṱhogomela muṱa ngo tou ralo.

Ndi hezwiḽani zwa uri vhana musi vha tshe vhaṱuku vha tea u tamba mitambo ya mvelele fhedzi vha si tambea ya musalauno u itela uri vha hule nga nḓila yo teaho.

Maga ane a tevheliwa musi muthu a tshi khou phasa, u dzhia khavho yawe a shela maḓi, a dzhia fola ḽawe a ya a gwadama fhasi, a shela fola fhasi a amba zwine a khou amba zwone a tshi dzhia khavho a shela maḓi mulomoni a wa pfhela fhasi.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana u bva kha vhaaluwa ndi a uri vha tea u ṱhonifha maitele avho a sialala khathihi na mivhili yavho.

Ri teya u ṱuṱuwedza vhana vhaṱuku uri vha aluwe vha tshi ḓivha mvelele yavho nahone vha si laṱe sialala ḽavho.

Luambo lune nṋe nda lu amba lu mbo ḓi ita uri ndi si hangwe mvelele yanga nga uri nga tshifhinga tshinzhi ndi ambesa Tshivenḓa ngauri ndi muvenḓa, nahone ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ni vhulunge luambo lwa hayani ni si ambe dziṅwe nyambo ngauri kharali na ambesa dziṅwe nyambo, kana vha ḓi dzhenisa kha zwa dzinwe nyambo ni ḓo fhedzisela ni tshi vho hangwa sialala ḽaṋu.

Musi ndi tshi bika mashonzha thoma nga u dzhia maḓi nda a vheya tshiṱofuni, nda ya nda shela mashonzha anga nga ngomu nda tiba, nda funga tshiṱofu, haaḽa mashonga mashonzha one aṋe a ḓo vhibva, a tshi fhedza u vhibva maḓi a tshi xa nda kona u dzhia sobo nda shela.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikwa vhuponi hahashu ndi dovhi, ndi tshidzimba, ndi vhuswa ha mavhele, ndi muroho.

Magulu ndi thoma nga u a ṱanzwa nda fhedza nda vhea bodo ine yavha na maḓi, nda shela magulu nga ngomu, haaḽa magulu a ḓo khwakhwama khwakhwama, ari a tshi vhibva haḽa magulu nda kona u shela zwine nda khou shela zwone zwi no tonga dzisobo, na zwipaisi, na muṋo.

Ndi zwishumiswa zwi no tonga dzi khavho.

Ndi nga funḓedza vhaswa ngaha sialala ḽavho, khathihi no ngo na u vha ṱuṱuwedza uri vha songo hangwa sialala ḽavho na vhubvo havho.

Ndi zwiḽiwa zwi no tonga maapuḽa, maswiri, mabanana, maafukhada na miroho.

Mushumo une nda nga tama u ḓi wana ndi khou shuma wone ḽiṅwe ḓuvha ndi wa ḽoyara, ndi tama u vha ḽoyara ngauri ndi muthu ane a funesa u lwela pfhanelo dza vhathu.

Mishumo ine yavha ya ndeme kha tshitshavha ndi vhona unga ndi vhu pholisa, ngauri mapholisa a shuma u tsireledza vhathu.

Nṋe ndi vhona vha tshi shuma vho ḓi imisela.

Ndi vhona unga zwi khou itiswa nga tshivhalo tsha u beba vhana tshine tsha khou gonya ngauri kharali vhathu vha vhanzhi vhanzhi mishumo i ḓo sala i songo tsha eḓanya vhathu.

Ndi vhona unga muvhuso u nga fha vhaswa tshelede vhane vha vha na mihumbulo ya u thoma mabindu maṱuku uri havho vhaswa vha kone u ḓi itela mabindu avho nga vhone vhaṋe.

Mushumo une thi nga si vhuye nda vuwa ndo u shuma, ndi mushumo wa vhunese kana vhudokotela ngauri ndi ya ofha vhalwadze, zwi a mbaisa nga maanḓa musi ndi tshi vhona muthu a tshi kho lwala.

U tea u sedza uri oyo mushumo we a u apuḽaya u mufha masheleni mangafhani nga ṅwedzi, nahone o fanela naa uri vha mufhe masheleni mangafha.

Ndi vhona unga vhathu vha nga tsikeledziwa nga u fhiwa mishumo ine yo fhirisa miholo yavho.

Nṋe ndi nga ya nda ripota kha muvhuso, uri ndi ḓo kona u wana thuso, kana kha muthu o farwaho yeneyo khamphani kana mushumo.

Ndi pfha vho ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa.

Ngo ḽine nda nga ḓi wana ndi khou pfhulutshela khaḽo kana u takalela u pfhulutshela khaḽo nga maṅwe maḓuvha ndi America ngauri muvhuso wa ngeyi u ya ṋetshedza na nga mishumo kana zwikhala zwa mishumo zwinzhi.